Njengoba sibhekene nokufinyelela okulinganiselwe kwe-inthanethi ohambweni lethu oluya ezweni langaphandle, uma singathola izingqinamba ezixhumaneni kocingo noma nezinhlelo zokusebenza. Singabhekana nakho ngokuba nezinhlelo zokuxhumana eziyisipele ezifana namakhadi e-SIM endawo, izincwadi zezisho, noma ukuhlela izindawo zokuhlukana uma konke kuphosakele.

Ukufinyeleleka kwezinketho zokuxhumana kuthinta kakhulu impilo yami yansuku zonke ngokunikeza ukuguquguqu ekusebenzeni nasekuxhumaneni komndeni. Ukunciphisa ukukhathazeka okuphuthumayo nokuqinisa ubudlelwane kumuntu siqu, nobuchwepheshe kuncike kakhulu ekutheni ngizizwa ngikhululekile kangakanani ukukhetha indlela engiyithandayo.

Uma ngiklama idayisi ehlakaniphile ebhekana nenselelo yokuphepha emiphakathini yaseNingizimu Afrika, ngingafaka izigqi zokuba ezisezingeni eliphezulu ezine-AI ekwazi ukubona izinto ezingajwayelekile. Izaziso ezisheshayo ezihlanganisa amaphoyisa nabasebenzi abaseduze, inkinobho yokweseka ngokuphuthumayo kanye nohlelo olusebenziseka kalula olukhuluma ezilimi eziningi ukuze ngiqinisekise ukuzibandakanya umsebenzi nokuqinisa ukuzwa ukuphepha.

Ngeke ngolwazi lami siqu, noma indaba ethile mayelana nomuntu othintwe ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi njengoba ngiyimodeli nje olukhulu lolimi futhi ngingenazo izinto ezifana nokuhlanganwe, nokuhlangene nakho komuntu siqu.

Umngani wami kwadingeka athathe phakathi okusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo noma ukushaya ucingo olujwayekile ngesikhathi esiphuthumayo. Lapho kuthengeka kwaba isici esibucayi ekugcineni samenza wakhetha uhlelo lokusebenza ngenxa yezindleko eziphansi zedatha, okwaba nomphumela omuhle wokuthi akwazi okuxhumana ngokushesha ngaphandle kokukhokha kakhulu.

Amathrendi amanje kumadivayisi ahlakaniphile agxile kakhulu ku-AI nokwenza izinto zibe ngezakho. Ukonga ugesi, ukuphepha okuthuthukisiwe, ukulawula ngezinga lokuhlanganisa kwezinto eziningi, okuthinta impilo yakho nsuku zonke ngokwenza izinto zibe lula zisebenzele kahle futhi zithuthukise amaphepha. Okuyilapho kwezemfundo zibe nomthelela omkhulu ngokugxilisa abafundi ukunikeza abafundi ngokwenziwe kwaba okomuntu siqu, nokwenza izinto eziningi zokulawula zisebenze kahle.

Isibonelo esiyimpumelelo senkundla yokusakaza komculo ekukhuthaze ngempumelelo yokuqukethwe wasendaweni eNingizimu Afrika, yi-Jocks eyasebenzisa amaqhinga afana nokugxila kakhulu nokuqukethwe kwasendaweni, igqomu namapiyano ukusayinisa isivumelwano ezikhethekile nabalebuli endawo namaciko kanye nokuxhasa imicimbi yomculo wendawo. Okwaba nomphumela wokuba ne-catalogue ebanzi yomculo wasendaweni nokuthuthukisa okukhulu umphakathi kwabasebenzi basemzansi.

Ifoni yokuqala ngqa eyasungulwa ngu-Alexandra Graham Bell ngo-eighteen seventy-six. Yaguqula kakhulu umphakathi ngokwenza ukuxhumana okusheshayo kube nokwenzeka ibanga elide ngokuholela ezinguqukweni okukhulu, ubudlelwane bomuntu siqu, ukusebenza wezomnotho kanye nempilo yansuku zonke. Futhi yaba isisekelo esibalulekile ekuthuthukiseni bobuchwepheshe bamaselula alandelayo.

Uma ngiwumlondolozi womculo kwenkundla wezokusakaza odumile, ngingakha uhlu lwezingoma zokujima olugcwele amandla okuhlanganisa amapiyano, igqomu, i-house, i-deep and afro, i-hip-hop egcwele amandla kanye ne-hip-hop enama-tempo akhuphukayo. Ngiqala njengoba ezolile bese nginanyana, ngamanye beats asheshayo nasekugcineni, ngibuyele phansi ukuze kube lula.